Amaphepha afunekako umuntu nakavula i-akhawundi yebulungelo kungaba maphepha afaka hlangana umazisi womuntu ozokuvula i-akhawundi, amaphepha afana nama-bank statement aphuma ebhanga nofana iphepha lesiphande sala ahlala khona.

Kuqakathekile bonyana umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ngombana lokho kuzomrhelebha khulu ekutheni akghone ukusebenzisa imalakhe ngendlela ephephileko, nendlela efaneleko ngombana i-akhawundi yebulungelo yebhanga inezinto ezinengi ezifaka hlangana zokubulunga imali ngendlela ephephileko nokobana umuntu uvikeleka bunjani nasele abulungile imali nabo, nje-ke kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ukuze into zakhe zeemali zihlale ziphephile begodu zitjhejiwe ngaso soke isikhathi.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa ngendlela efana neyokuthi nasele unazo zoke iimfanelo ezitlhogekako bonyana ungayokuvusa i-akhawundi yebulungelo ezifaka hlangana esikhulume ngazo elangeni elidlulileko. Uyakhamba uye egatjeni eliseduze nawe nala uhlala khona lebhanga ekhona endaweni nazo zoke iimbampiri nofana amaphepha afunakalako nawuyokuvulisa ibhanga ibulungelo. Bayakurhelebha nawufika egatjeni elingakwenu, abantu ababerega ebulungweni lelo bakufundele imithetho nemibandela etlhogekako bonyana ungakghona ukuvulisa i-akhawundi ebulungelweni lelo begodu be ufunde, bakukhombise nezinye zezinto ongazithola nasele uyivulile i-akhawundi leyo.

Lokha nawunesiqiniseko bonyana imalakho iphephile, lokha nawunesiqiniseko bonyana imalakho ikwenzela inzuzo, lokha nawunesiqiniseko sokobana indlela abakunikela ngayo ngebanga nanokuthi imalakho ingakwenzelani encono, neyanele iindingo zakho kungaba mikhangiso yamabulungelo weemali engenza bonyana ukhethe elifanele iindingo zakho nangendlela abasebenzisana nayo nabantu ebhizinisini yabo.

Ibulungelo liyivikela ngokobana liyigcine ngakiyo esikhathini esinengi imali, begodu likghone ukutjho nokunikela ikarada lokobana usebenzise lona ngeendlela zamalanga la wokobana nawufika eenthabathabeni zeentolo usebenzise ikarada kunokobana usebenzise imali. Ngeendlelezo, ziyayivikela imalakho kubotsotsi abakhona abangahle bayebe kuwe ngendlela engasimthetho nokobana ungabi ngungazimbi wezehlakalo lapho umuntu adlelezelwa khona amukwa isamba semali. Nje-ke, ibulungelo imali liyivikela ngeendlelezo zokobana lenze amaqhinga wokobana nanyana ungaba namalimi ngebulungelweni kodwana ukghone ukusebenzisa ezinye iindlela ngaphandle kokobana uphathe imali ngokwakho

Iforomu lokuvula i-akhawundi ligcwaliswa ngomsobo onzima begodu iforomu lokuvula i-akhawundi lineengaba ezahlukahlukeneko lapha ugcwaliswa khona njengokuthi kufuneka imininingwanakho, imininingwana ekumazisi wakho, nemininingwana ephathelene nala uhlala khona, nemininingwana yala osebenzela khona nangabe umumuntu onerhwebo nokobana unerhwebo lakho, irhwebo lakho lengenzani, ligcwaliswa njalo iforomu lokuvula i-akhawundi begodu kukhambisana nomazisi kunye nephepha elibufakazi lase bhanga nofana lakamasipala.

Imali ebhadalwako umuntu nakavula i-akhawundi ngiyo imali le ezokwenza bonyana abene ikarada, ikarada lakhe likghone ukusebenza nakalifakako ngeemtjhinini nakaphumu ebhanga likghone ukumsebenzela. Imali le oyibhadalako nawuvula i-akhawundi kuhlekuhle uyibhadalela ukuvula i-akhawundi nokobana ibhanga nofana ibulungelomali likghone ukukunikela ikarada lakho nofana amakarada wakho ozowasebenzisa nasele wenza ukhambisa imali yakho ngendlela ongayikhambisa ngayo nanoma nasele sowubulunge imalakho ebulungweni labo imali leyo kuhlekuhle ngeyokuvula i-akhawundi le yakho.

Kuqakathekile ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe ngombana lokho kuzokunikela ithuba lokobana ukghone ukonga nofana awazi kobana kwelinye ilizwe leli intengo yemali yakhona ingangani nofana izinto ziziba ngendlela engangani elizweni lelo.

Into edla imali khulu nawuzokuba nekhamba ngingatjho bonyana kula imali ozoyisebenzisa endleleni nofana imali yekhambo lakho. Njengokuthi nawuvakatjhela elinye lelizwe kufuze bonyana endleleni esaya lapho ukhambe uphethe imali nezinto ozozitlhoga nawufikako nofana sele ufikile lapho.

Ngingameluleka ngokuthi nakasekukhambeni angathengi izinto anganasidinga sazo nokobana yoke into ayithengako azi bonyana izomsebenzela njani nofana azibuze bonyana uyayitlhoga nofana akayitlhogi.

Ikambiso yokobana ngazi bonyana ekhambeneli ngizokutlhoga ini begodu la ngiya khona ngiyokulala kuphi, ngiyokudla ukudla okunjani, ngiyokukhambela iindawo ezinjani nanokuthi ngiyokusebenzisa isithuthi somphakathi esinjani ukufinyelela lapho.

Iphazamisa ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya ngombana uzakuthi asesengapha enarheni yekhethu abone iranda nofana amandla weranda wakwelizweli afuna ukulivakatjhela ehle khulu asakhamba asesesendleleni eya lapho. Nakafikako afunyane bonyana qobe izolokhu iranda nofana amandla weranda sele akhuphukile, lokho-ke kuzakwenza bonyana imalakhe itlhayele.

Imali asuke nayo ngapha eSewula Afrika yaziwa bonyana liranda nje-ke nakafika ezweni le-America basebenzisa ama-dollar nje-ke i-dollar neranda ziimali ezimbili ezahlukahlukeneko begodu i-dollar lingaphezulu kweranda ngamandla, yingakho athe nakafika e-America imalakhe yaba yincani.

Umuntu nakanekhambo elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini, akangakhambi akulala emahotela nakafuna ukonga imalakhe ngombana emahotela ngiwo azokudla imali enengi khulu kodwana akazitholele isithuthi esizomthatha simfikise esiphaphamtjhini sakhe ngesikhathi, kunokuthi alale emahotela.

Ohlela ikhambo ngingamyelelisa kobana koke la azokuthenga khona amathikithi akube ziindawo nofana iindawo eziqinisekisweko bonyana bakhiqizi bomkhiqizo ofana namathikithi weembhesi ngombana nakangathengi eendawenezo, angaba ngungazimbi wobulelesi.

Isiza ngokobana bakghone ukutjheja umehluko hlangana kweranda nemali yangale e-Tariyana nanokuthi benze irhubhululo nabasese sendleleni eya lapho bonyana imalabo ibasebenzele kuhle.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo kusesenesikhathi nawuzokuba nekhambo elide ngombana lokho ukwenzela bonyana nanoma sele ufikile la uya khona, iimali zingakupheleli nofana ukghone ukusebenzisa imali ngendlela ehlelekileko nenefanelo.

Iintjhijilo abahlangana nazo kukobana esinye isikhathi ufumaniseka ekuthi umuntu nakasele atjhugulule imali yekhabo, ayitjhugululele la avakatjhele khona kuba ngathi akasenayo imali ngombana amandla wemali leyo yakulelizwe alivakatjheleko angaphezulu khulu namandla wemali welizwe la avela khona, nje-ke lokho kumenza bonyana angasabi nemali eyaneleko kilelovakatjho.

Iimali zamazwe azilingani ngombana nangendlela ilizwe nelizwe elijame ngayo ngeemali angeze zalingana begodu iimali amandla wazo ngamazwe namazwe, akalingani ngombana indlela imali esebenza ngayo elizweni lelo nakhona ayilingani.

Iye umuntu orhola imali encani uyakghona ukuthola imalimboleko ngombana kusuke kubalwe ngendlela leyo arhola ngayo imali nanokuthi inzalo yemali leyo uzoyibhadela bunjani ngokuya ngokomrholo awurholako.

Kungaba kukobana ababelethi bomuntu loyo barhola imali engaphezulu kwamaphesende angafunekiko bonyana umuntu afake isibawo semalimboleko yokufunda nokobana kunezinye zeendawo la umuntu athatha khona imali wabuye wangasazibhadeli.

Kukobana amabhanga asebenza ngento eyaziwa bonyana yi-interest qobe nawuboleke imali nanyana inani lingaba yimalini kuzokufuze bona ubhadele ama interest lawo ngaphambi kobana ubhadele imali le owayiboleka ekuthomeni nje ke yandiswa mabanga afana nala wokobana imali yebhanga ibuya seyizele ama-interest.

Iinzuzo ye-balloon payment kungaba ngileyo oyithathako nawuthenga ikoloyi bonyana ibhanga ikubhadalele ikoloyakho begodu wena usale ubhadala ibhanga yoke imali le eseleko lokha ibhanga nayikuthengela nofana ikuthathela ikoloyi eenthabathabeni zeentolo.

Into eyenza bonyana isitokfela siphumelele besirage kuhle kukobana nofana kungaba kukuthi abantu abangenele sona leso sitokfela babhadele kuhle iimali zabo begodu bazibeke ngendlela efaneleko ebulungelweni leemali elisemthethweni begodu elaziwako.

Kungenziwa isifundobandulo sokobana babizwe eendaweni ezahlukahlukeneko abantu abakhulu labazokufundiswa khona bososiyazi nofana abantu abakwaziko bonyana bangayithumela njani imali ngabomaliledinini nanokuthi bangabhadala njani imali ngabomaliledinini.

Kufuze bonyana umfundi abhadele yoke imali esele bambhadalele yona nakathatha isiqunto sokobana alise iimfundo phakathi nomnyanya. Nje ke kuzokutlhogeka bonyana yoke imali le ebesele bambhadalele yona ayibhadele ayibuyisele emva.

Imali le yesondlo neyesibonelelo evela kurhulumende iye iyawuletha umehluko empilweni zabantu nofana iyincani kodwana yona kuyakhona begodu kunezinto eziqakathekileko ezenzako nofana ezithengako nje ke mina ngokubona kwami imali le iyawuletha umehluko omkhulu tle.

Umehluko hlangana nofana phakathi kwendlela yokubulunga imali ngomaliledinini nokubulunga imali emabulungelweni ngokujayelekileko kukobana indlela kamaliledinini ngiyo eyenza izinto bonyana zikhambe msinyana begodu ungayenza uhlezi ngendlini imali nofana ukubulunga imali ngomaliledinini kunokuthi uye ebulungelweni leemali ngokwakho.

Kubasiza ngokuthi abangebengwa nofana iingebengu akubi lula khulu bonyana zigereje abogogo nabobamkhulu imalabo yomndende ngombana ngendlela yedijithali kufuneka izinto ezifana nama-password kunye namaphini abogogo ebangawasebenzisa ukukhipha iimali zabo nanokuthi bangayikhiphi yoke imali ngesikhathi sinye.

Ungaqedwa umukghwa lo ungaqedwa ngokuthi imali le kufuze kubekhona indlela nofana urhulumende enza ngayo le ezokuthi umuntu angakhambi ayokudla imalakhe eenthabathabeni lapho kuthengiswa khona utjwala ngombana akusiyo indlela ererhe kufuze bavunyelwe kobana bathenge izinto ezifana nezinto zokudla nezokuhlamba ngaphandle kokuthenga utjwala.

Imali kamaliledinini isebenza njengazo zoke iindlela zeemali umehluko hlangana nayo kukobana yona isebenza kusukela kwenye ibhanga ukuya kwenye ibhanga lapho uthumelela khona umuntu begodu ubuye umthumelele neenomboro azozisebenzisa nakafikako emtjhinini afuna ukuyikhupha.

Kuthatha isikhathi esisuka emizuzwini elitjhumi ukuya emalangeni alikhomba ngeveke ngombana amabhanga ngokwahlukahlukana kwawo asebenzisa iinkambiso ezahlukeneko bonyana babone bonyana umuntu loyo uyakghona bonyana ayithole imali leyo na.